Nkgono, ho kenya app ya hao ya banka re lokela ho qala ka ho hlahloba hore na phone ya hao e ka tsamaisa app. Ho lokile, jwale re hloka ho hokahanya le Wi-Fi ka ditlhophiso tsa phone ya hao. Hona jwalo re bula lebenkele la Google Play, e be re batla app ya banking, e be re tobetsa install. Nkgono Jwale re na le app-o, ha re bule re hlome account ya hao ka ho kenya boitsebiso ba hao. Qetellong a re behe password bakeng sa tshireletso, wa bona hee jwale o ka sebedisa app ena ho hlahloba tjhelete e setseng le ho lefela dikoloto.

Ke ikutlwa ke ferekane ke bile ke tshwenyehile, ho thata ho se be le ATM ya banka ya ka ka haufi. Haholoholo haeba ke hloka ho fumana tjhelete kapo ho etsa di tsebedisano tsa banka ka pele, e etsa hore ke ikutlwe eka banka ya ka ha e fumanehe ha bonolo ha e bapiswa le tse ding. Se se ama kgotsofalo ya ka ka kakaretso ka ditsebeletso tsa bone, ho phaella moo ke ipotsa hore na ke hobaneng ba sa e kenya? E bang ke ka lebaka la tlhokahalo, ditshenyehelo kapa mabaka a mang. Mme ke nahana ho buisana le banka ya ka, ho bontsha thahasello ya ka ho ba le ATM sebakeng seo. Ka ha e ne keke ya ngtswela molemo feela, empa le bareki ba bang ba ne ba tla rua molemo. Ka kakaretso, ho ba le mokgwa o bonolo wa ho fumana ditshebeletseo tsa banka ka bohlokwa bakeng sa ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi.

Ho ruta basebetsi ka thuso e tswang letloleng la inshorense ya ho hloka mosebetsi UIF bakeng sa ho kula, ke boikarabelo bo arolelwanang pakeng tsa bahiri le lefapha. Boikarabelo ba bahiri, bahiri ba lokela ho tsebisa basebetsi ka melemo ya UIF, ho akarelletsa le mekgwa ya ho etsa kopo le hore na ho na le tshehetso efe. Ba hloka ho netefatsa hore basebetsi ba bona ba HR ba ka thusa basebetsi ka dipotso tse mabapi le UIF. Ho tshwara dithupelo kapa mananeo a hlahiso leseding ho ka eketsa hlokomediso hara basebetsi. Boikarabelo Ba Lefapha, mmuso o lokela ho arolelana hlahiso leseding e mabapi le melemo ya UIF, le hore na e ka fumana jwang. Ba ka etsa di ngodilweng tse utlwisisehang ha bonolo le mananeo a ho thusa bahiri le basebetsi.